Umsebenzi othandwayo ngabantu balapha ndihlala khona kwaye ikwangumsebenzi wokuzonwabisa kukudlala ibhola. Loo nto leyo bayithatha njengendlela yabo yokuzonwabisa kwaye ke beyidlala bekhululekile bonwabile. Kukanti ikwayingeniso kubo ngoba kaloku ikwangumsebenzi, beyidlala nje ikwakwazi uba ibangenisele imali.

Imidlalo yeevidiyo enogonyamelo ichaphazela okanye ichaphazela abantu abaselula ngendlela yokuba bakhula benalaa ngqondo yokuba le nto yenzeka kule midlalo yevidiyo yeyona nto irayithi kwaye ifaneleke ukuba yenzeke. Bangakwazi ke ngoku ukohlukanisa le nto yenzeka evidiyweni kanye nobomi esibuphilayo. Bacinge fanukuba bona into yasevidiyweni nalapha ebomini kuyafananwa nje, bangabisakwazi ke ngoku ukuziphatha.

Iinzuzo ezimbalwa eziza nale midlalo ebantwaneni kukubafundisa ukubana bakwazi ukufunda nokuthi bazenzele izinto ngokunokwabo ngoba kaloku bathi bafumane ixesha elaneleyo lokufokhasa kwaye ayigqibe loo nto ayenzayo ngelo xesha. Kukanti ke okunye okuhle ngezi vidiyo kukuba ziyabafundisa nokufunda, nokulandela imithetho ekuthiwa mabayenze bayayenza kwezi vidiyo.

Ekukwazini ukusebenzisana nabantu kuhlakulela ukukuba xa sowuthe wangena kwezemidlalo ezemidlalo zigcwele abantu abaninzi kwaye iintlobo ngeentlobo zabantu ezahlukeneyo. Xa ke wena unesi sakhono sokusebenzisana nabantu kuba lula kakhulu ukuba noyena mntu oqonda ukuba unzima akangeneki xa unesakhono sokusebenzisana nabantu kuba lula kakhulu ukumngena umntu kwaye ukwazi nokuthi naye anyibilike abe rayithi.

Iingxaki endicinga ukuba ziza nale midlalo yeevidiyo kukuba abantwana abamameli, abasayenzi imisebenzi yabo nezinto ekufanele ukuba ngabe bayazenza. Akusahoywanga neencwadi ezo, umntu akasafundi nokufunda xa ezobhala ezo thesti zasesikolweni uvele nje abuye ajonge le game. Okunye kuhlala nje kungahoyekanga, nomntu omdala ngelinye ixesha ufumaniseke uba akasahoyeki ncam ngenxa yale vidiyo game.

Mna ndithanda ukulima. Ukubana nje ndingathi ndiqalise ndilime, ndifumane izixhobo zokulima, ndifumane nenkxaso yokuthi ndiqalise ndifuye iinkukhu, amantshontsho wenkukhu, ndibe naloo famanyana yam incinci, kungaba ndigqibelelekile. Ngoba yeyona nto ndiyithandayo leyo ukujonga imfuyo kwaye ndibe ndikwazi ukuzityalela ezam iziqhamo nemifuno, yonke loo nto.

Itshintshe ngeyoba kumdlalo wombhoxo kufakwe abantu abamnyama, kwathiwa makulinganwe emveni kwenkululeko. Kukanti nakwimidlalo yeqakamba kwaye kwafakwa abantu abamnyama ukuba nabo banaso isakhono yokuthi bayidlale le midlalo nto nje ngenxa yocalucalulo bebenganikezwa mvume okanye ithuba lokuba badlale bazibonakalise ukuba nabo bayakwazi ukuyenza le nto. Kodwa ke emveni kwenkululeko kuthe besawunikwa ithuba batsho bazibonakalisa kwaye bagqama kakhulu.